Diyunibesithi le di-college tsa temothuo di tshwerwe lekgato le le botlhokwa mo tlhabololong ya bokgoni mo lefapheng la temothuo. Di ruta baithuti ditsela tse di botlhokwa tsa go lema ka botswerere, go tlhokomela diruiwa, le go dirisa thekenoloji e e siameng. Ka go dira dipatlisiso le go dirisana le dikgwebo tsa temothuo, di rotloetsa phopho ya ditharabololo tse di nang le phelelo mo go tokafatseng matshelo a baagi. Melao ya badiri le yone e na le seabe se segolo, e sireletsa ditshwanelo tsa badiri, e netefatsa katiso e e tswelelang pele, mme e tlhamela bašwa ka ditšhono tsa tiro. Ka go dirisana mmogo, thuto le melao di aga setšhaba se se nang le bokgoni, se se ikemetseng, mme se se kganelang tlhokego ya dijo le dirai jwa ditiro.

Mo nageng ya rona, go na le dimela di le dintsi tse di ka jewang tse di nang le melemo e mentle. Sekai, ke thepe e e fitlhelwang mo dithabeng, lengana le le fitlhelwang mo mafelong a omileng, le mosukane o o golang mo mafelong a a nang le moriti. Dimela tseno ga di refe dijo fela, di re thusa le mo botsogong. A re di itse, re di tlhokomele, mme re di dirise ka botlhale.

Re beola diphologolo ka ntlha ya boitekanelo jwa tsone, go di thibela bolwetsi le go tokafatsa boleng jwa di-hair kgotsa letlalo la tsone. Go beolwa diphologolo go thusa le mo go fokotseng kutlobotlhoko mo matsatsing a a mogote. Le fa go ka lebega bonolo, go tlhoka bokgoni le kelotlhoko, ka gonne fa o sa dire sentle, o ka gobatsa phologolo, wa senya boleng jwa letlalo la yona. Ka jalo, ke tiro e tlhokang maitlhomo le tlhokomelo.

Dinotshe di thusa thata mo pollination-eng ya ditlhare le dijalo, mme se se oketsa tlhobo ya dijo le go boloka tikologo itekanetse. Le fa go ntse jalo, barui ba dinotshe ba lebane le dikgwetlho tse di jaaka phetogo ya maemo a bosa, tiriso ya diokobatsi mo dijalong le tlhokego ya mafelo a a siameng a dinotshe. Go atolosa mekgwa ya go rua dinotshe go ka tlisa melemo e kgolo, go oketsa dijo, go rotloetsa pabalesego ya tikologo le go tsenya letseno mo maruong. A re bolokeng dinotshe, ke tsone motswedi wa botshelo.

Thulaganyo ya go kgetlha ke e e botlhokwa thata mo temong, ka gonne e thusa barui go tlhopha dijalo kgotsa diphologolo tse di nang le dikhutshwane tse di eletsegang, jaaka tlhobo e e oketsegileng, botshelo jo bo leele, le go itshokela malwetsi. Kwa dipolaseng, go kgethiwa dijalo tse di nonneng tse di itshokelang komello, kgotsa diphologolo tse di nang le nama e manontlhotlho kgotsa lebese le le ntsi. Thulaganyo eno e ka tokafatsa boleng jwa dithobo le ditlhagiso, mme ya oketsa tswelelopele ya temo mo lefatsheng le le nang le diphetogo tsa bosa.

Ka lebaka la dipula tse dintsi tse di solofetsweng, le kgetse ya borrapolase ba ba sokolang ka metsi, ke nagana gore go botlhokwa go tsaya dikgato tse di nang le maano. Sa ntlha, re tshwanetse go aga matamo le diphaphosi tsa polokelo ya metsi gore re kgone go boloka metsi a pula. Sa bobedi, go dirisa mekgwa ya temo e e bolokang metsi jaaka temo ya drip irrigation. Sa boraro, puso e tshwanetse go tshegetsa borrapolase ka didiriswana le thuto go tlhokomela metsi. Fa re dirisana mmogo, re ka netefatsa gore borrapolase ba nna le metsi mo dinakong tsotlhe tsa ngwaga.

Ke ne ke ka etela temothuo ya ga malome, mme a nthuta ka thulaganyo ya go ntsha rooibos. Ke ithutile gore pele dijalo di ka ntshiwa, di tshwanetse go kotulwa ka kelotlhoko. Morago ga moo, di omelediwa mo letsatsing, fa di sena go oma, di phatlholwa le go tlogelwa gore di ferment-e, e leng sone se se fang rooibos monko le mmala o kgethegileng. Ke ithutile gore ke tiro e tlhokang tlhokomelo, mme e botlhokwa mo ikonoming ya temo ya rona.

Jaaka molemi yo o ipaakanyetsang go rekisa dijalo tsa me kwa mmaketeng, ke tsaya thulaganyo ya go roba, go tlhaola le go phuthela ka tlhoafalo. Sa ntlha, ke roba dijalo ka nako e e siameng fa di butswitseng sentle. Go latela go tlhaola, ke kgetlha tse di nang le boleng jo bo kwa godimo, ke tlosetse tse di senyegileng. La bofelo, ke phutela ka tsela e e phepa, e e babalesegileng gore di fitlhe kwa bareking di sa ntse di le dišwa, di le montle. Seno se thusa gore bareki ba kgolwe mo sekemong sa dijalo tsa me, mme ke bone mmaraka o montle.

Khuthi tsa metsi ke tsela e e botlhokwa ya go thusa balemirui go nosetsa dijalo tsa bone ka nako e e tshwanetseng, go boloka metsi le go fokotsa tshenyego ya dijo ka lebaka la tlhaelo ya metsi. Ka go tokafatsa tsone , jaaka go dirisa botsa jo bo kwa godimo jwa metsi le go sekaseka nako ya nosetso, re ka fokotsa go dirisa ga metsi ka ntle ga tlhoko. Seno se ka thusa go rarabolola mathata a go tlhaela ga metsi, mme gape se tla fokotsa ditlamorago tsa go fetoga ga tlelaemete ka go tlhokomela ditikologo le go tshegetsa botshelo jwa balemirui le ditlhare.

Bagaetsho, thekenoloji e e ntseng e tswelela pele, jaaka dithulaganyo tse re di dirisang tsa go tlhaba diphologolo, e tlile go fetola ka botlalo tsela e re dirang dilo tsa diphologolo ka yone. Gone jaanong, re ka fokotsa botlhoko jwa diphologolo, ra tokafatsa boitekanelo jwa tsone, le go boloka nako le madi. Thekenoloji e e ntseng jalo e thusa balemirui go tlhokomela diphologolo ka tsela e e maleba, e e ikemiseditseng, e e nang le kutlwelobotlhoko. Ke lobelo le le siameng mo tirisong ya bokgoni le tlhokomelo ya diphologolo, re lebile pele ka boikarabelo le botswerere.

Thekenoloji e ka nna le seabe se segolo mo go tlisitseng pabalesego le boitekanelo mo dipolaseng, ka ditirelo tse di jaaka di-camera, di-sensor-ra le dithulaganyo tse di ka ikatisang. Balemirui ba kgona go bona ka pele diphetogo mo diphologolong, ba alafa pele go ise go nne maswe. Gape, thekenoloji e ka thusa go thibela malwetsi, go oketsa pabalesego ya badiri le go fokotsa diphoso tse di dirwang ke motho. Ka jalo, thekenoloji ke motswedi wa pabalesego le botsogo jo bo botoka mo dipolaseng tsa rona.